Ndi ngeletshedzo ifhio ine na nga ifha muthu ane a kha ḓi tou bva u thoma u lima, malugana na u ita uri zwifuwo zwi savhe na malwadze?

Naa no no vhuya na vhona masiandoitwa a u sa langa malwadze zwavhuḓi kha zwifuwo zwa vhupo haṋu?

Musi hu tshi lavhelwa magavhelo kha vhalimi nga muvhuso, hu vha ho lavheleswa zwithu zwo vhalaho zwine zwa katela tshenzhemo ya mulimi kha vhulimi, nzulele ya bulasi, vhashumi vhare kha iḽo bulasi, na vhuhulu ha bulasi. Ni vhona ayo a maitele a khwiṋe a u ṋanga vhathu musi vha tshi avhelwa ayo magavhelo? hone ndi ngani ni tshi ralo?

Ee ndi zwa ndeme uri khuhu dzi dzulela u vha na maḓi nga ngomu hokoni ngauri zwifuwo zwoṱhe zwi ṱoda maḓi, uri zwi kone u tshila ndi ngazwo ndi khou ri ee na khuhu dzi a ṱoḓa uri dzi vhe na maḓi ngomu hokoni.

Muhasho wone une wa zwa vhulimi ndi tshiṅwe tsha zwi imiswa zwi tshine tsha tikedza nḓisedzo ya zwa vhulimi tshiṅwe hafhu ndi NYDA na yone i ya tikedza nḓisedzo ya zwa vhulimi.

Zwa u ita ngade dza hayani zwi thusa uri hayani zwiḽiwa zwi dzulele u vha zwi hone uri vhathu vha sa dzulela u renga zwiḽiwa na zwine vha nga kona u to ḓi ṱavhela khaedu ine vha nga vha nayo kha vhupo ha ḓoroboni ndi uri a vha nga tuvha na luhura luhulwane lune vha nga kona u ita ngade khulwane ya u ṱavha zwiḽiwa izwi.

Zwina vhundeme vhuhulu u ṋekedza vhashumi zwiḽiwa zwa nga matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe izwo zwi thusa u vhafha nungo kha ḓuvha kha ḓuvha uri vha kone u bveledzisa mishumo yavho ya ḓuvha liṅwe na liṅwe zwa dovha hafhu zwa thusa u thivhela malwadze ane a nga vha fara a tshi khou vhangiwa nga u saḽa.

Tsha ndemesa tshine muthu a tea u ita zwone nga murahu ha musi asathu ita muthu a sa thu thoma u ita mukoki ndi u ṱamba zwanḓa u ṱamba zwanḓa hu u itela u thivhela malwadze ane anga ḓisiwa nga zwine muthu ha uvha u fara nga murahu ha musi asathu ita mukoki. Tsha vhuvhili ndi u shumisa tshomedzo dzoṱhe dzine dza nga thusa u thatha zwikhokhonono zwine zwa nga kavha kha mukoki zwine zwa nga khosa malwadze.

Khaedu ine wa nga ṱangana nayo nga tshifhinga tsha gomelelo musi u tshi khou vhulunga maḓi wo vha u songo ḓowela iya vha khaedu ya u thoma ine wa nga ṱangana nayo musi u tshi vhona zwe wa ṱavha kana zwiliṅwa zwau musi zwi tshi khou ṱangana na gomelelo zwi a swika hune zwa fhelelwa nga maḓi zwa tshenguluso lune u tshi khou vhulunga maḓi u nga wana zwitshi vha khaedu u sa zwi sheledza nga uri u khou zama u vhulunga maḓi.

Ndi nḓila nnzhi dzine dza nga shumisiwa nga vhalimi u thivhela u xelelwa ha zwimelwa zwavho musi mutsho utshi kho vha nga nḓila ine a i kho vha ya vhuḓi tshiṅwe tsha zwine vha nga ita tshone ndi u shumisa mbeu dzine dza kona u konḓelela mitsho i songo i songo dzulesaho zwone tshiṅwe tshine vhanga tshi lingedza hafhu ndi u shumisa manyoro a ne a kona ha u konḓelela zwifhinga zwine a zwongo dzulisa zwone tshiṅwe tshine vha nga dovha vha tshi ita ndi u vhulunga maḓi na kusheledzele kwavho musi vha tshi kha zwi kha mipo yo fhambananaho kana hu tshi khou lavhelelwa mitsho i songo dzulisaho zwone.

Ndi nga eletshedza muṅwe ramabindu uri tsha u thoma a vhulunge tshelede musi a tshi i wana izwi hu itela maḓuvha ane a sa ḓivhe uri hu mu farela zwifhio a phanḓa musi a tshi rengisa makumba a songo vha na u khetha kha vhathu vhane a vha rengisela kha rengisela muthu muṅwe na muṅwe a dovhe hafhu a ḓi konise kana a di mannḓafhadza nga u kona u isa bindu ḽawe kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hu nḓila yo ita khunguwedzo.

Vhalimi vhaṱuku vha nga thusiwa nga muvhuso nga u lambedziwa nga masheleni uri vha kone u ḓiwana vha tshi swikelela zwishumiswa zwine zwa vhidza nga mitengo kana zwine zwi mitengo ya hone i nṱha muvhuso unga dovha hafhu wa vha thusa nga u vhafha vhathu vhane vha nga ḓa vhavha vha khou vha thusa nga mushumo wa ḓuvha na ḓuvha wa bulasini vho lambedziwaho nga muvhuso.

Mikapu na dzi greens ndi zwiḽiwa zwine zwa dzhiiwa sa zwiḽiwa zwa ndemesa kha vhutshilo ha muthu zwine muthu u tea uvha nazwo kha vhutshilo hawe ha ḓuvha na ḓuvha. Mveledziso ya hezwi zwiḽiwa ndi yone mveledziso ine ya vhesa a nṱha kha shango ḽa afrika tshipembe hune ikonomi ya shango ya ḓi kokoḓedza kha u bveledziwa ha hezwi zwiḽiwa vhunga zwi tshi thusa kha uri hu savhe na hu ngavha na u weliwa nga nḓala kha shango ngauri ri a kona u ḓi bveledzisela hezwinoni zwiḽiwa. Tshiṅwe hafhu zwiḽiwa hezwinoni zwi a swika hune zwa ṱuwisa na kha mashango ane a vha na ṱhoḓea yazwo zwa thusa u fhaṱa ikonomi ya shango.

Musi vhathu vha tshi ṱoḓa u lima spinatshi vha fanela u vha na nḓivho ya mavu ane vha ḓo lima khao vha dovhe hafhu vha vhe na nḓivho ya mishonga ine vha ḓo i shumisa u fafadzela zwikhokhonono zwine zwa nga kavha zwi tshi ṱoḓa u tshinyadza muroho wa vho wa spinatshi we vha u lima.

Vhulwadze ha khwanḓa na mulomo vhu thivheliwa nga u ṱamba zwanḓa musi muthu a tshi bva bungani, na u ṱamba zwanḓa musi muthu a sathu lugisa zwiḽiwa, na musi muthu a sa thuḽa.

Ndo vha ndi tshi nga ṱavha khavhishi izwi zwitshi khou itiswa ngori khavhishi ndi vhona vhundeme hayo zwikoloni zwa vhana na zwikoloni zwa vhahulwane hune zwa ṱoḓiwa hune khavhishi ya dzulela u vha ṱhoḓea kha izwi zwikolo tshelede ine nda i wana khayo thengiso ya khavhishi ndo vha ndi tshi nga i shumisesa nga maanḓesa kha u renga zwishumiswa zwine nda ḓo zwi ṱoḓa uri ndi ṱavhe khavhishi nnzhi u fhira zwine nda ḓovha ndi khou i ṱavhisa zwone.

Nii dzi a omisiwa hu tshi kho itelwa uri dzi kone u shumisiwa nga murahu kana u shumisiwa kana u ḽiwa nga murahu ha tshifhinga tshilapfu hone ha dzo omisiwa dzi a kona u shumisiwa sa dzhamu kana dza shumiswa u itela nga dzo halwa.

Ee ndi vhona unga waini dzi na mannḓa a u mannḓafhadza ikonomi ya Afurika Tshipembe ngauri Afrika Tshipembe ndi ḽiṅwe ḽa mashango ḽine ḽa konesa u bveledzisa waini so hedzi waini dzi ḓo swika hune dza nga rumeliwa kha maṅwe mashango kana dza rengiseliwa maṅwe mashango izwi zwi nga thusa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe u i fhaṱa.

Vha nga swika hune vha ita mbekanyamushumo dza radioni hune vha ḓo vha vha kho vhidza vhalimi na vhalimisi uri vha kone u eletshedza vhathu nga ha vhulimi na u khwinisa vhukoni havho vha nga dovha hafhu vha vhidza vhathu uri vha tshimbile na mivhundu vha tshi amba na vhalimi vha mivhundu iyo.

U limiwa ha rooibos ndi zwa ndeme kha ikonomi ya Afurika Tshipembe ngauri rooibos ine ya limiwa i a kona u rumeliwa kha maṅwe mashango na uri musi i tshi khou limiwa hu vha ho thusiwa u ita u itela vhathu mishumo.

Mutakalo wa zwifuwo uya kona u vhonala nga mbonalelo yazwo ya nga nnḓa ya dovha hafhu ya vhonala na nga ku vhuḓifari ha zwifuwo izwo.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṅwa waini.

Uri kholomo dzi sa huvhadzane nga ngomu dangani vhunga na musi dzi kha danga ḽithihi dzi tshi swika hune dzi a rungana.

Miroho heinoni i ya swika hune ya kavhiwa nga zwikhokhonono zwine zwa ḽa maṱari hune, ha ḓo ṱoḓea hone mishonga ine ya ḓo fafadzeliwa u thivhela zwikhokhonono izwo.

Ee ndi ya vhuthogwa and i vhono i ya vhuṱhongwa ngori vhathu vha vhuponi hanga vha takalela u renga khuhu.

Vhuponi ha hashu vhathu vha vhulimi vhaṱuku vha takalesa u lima phiriphiri, mutshaini na tshipinitshi.

Mavu ayo anga sheledziwa a sheliwa mipfudze na manyoro a sa ṱavhanye o limiwa hafhu.

Mishonga ine yanga shumisiwa kho hayela zwifuwo ndi mishumo ndi mishonga ine ya fana na epovek ine ya shumelwa kho hayela dzimmbwa u dzivhela vhulwadze ha rebis.

U rengisa mbudzi ndi iṅwe ya nḓila ine muthu anga ita ngayo tshelede ya u ṱhogomela muṱa zwine zwa nga itiwa zwiṅwe ndi musi hu tshi itiwa zwo bridiwa ha dzi mbudzi na zwone zwi ita tshelede.

Vhulwadze ha khwanḓa na mulomo ndi vhuṅwe ha vhulwadze vhune ha fara dzi kholomo nga maanḓa na vhulwadze ha maṋowana ndi vhulwadze vhune vhu a fara dzi kholomo.

Ee mitengo i noni i vha yo tea u tshivha wo lavhelesa uri u alusa kholomo kana u fuwa kholomo uri u vhuye swike kha tshipiḓa tshine yavha ṋama zwivha zwo ḓura vhungafhani.

Tsha ndeme tsha nṱhesa ndi u lugisa luhura kana dzharaṱa ya u mona na bulasi uri nngu dzi vhe dzo tsireledzea kha zwivhanda zwine zwa nga tama u dzhena tshiṅwe hafhu tshi ngavha u ita sefo ya ḓaraṱa u dzivhela zwifuwo zwi ngaho sa ṋowa uri zwi nga dzhena.

Musi hu tshi sedzwa dzi khalaṅwaha u mulimi u fanela u lavhelesa uri tshilinwa tsha u tshifafadzelwa mishonga ḓe nga tshenetsho tshifhinga wa dovha hafhu wa fanela u ḓivha na uri kusheledzele nga khalaṅwaha ifhio ku tshimbilisa hani.

Hai a thi thuvha na thaidzo ya u wana zwidzidzivhadzi zwa zwifuwo.

Mutabeila ndi muṅwe wa miri ine ndo no i vhona vhuponi ha dziḓoroboni ine ya shuma sa zwiḽiwa ndi mutabeila.

Hu tshi fhungudziwa maṋanga a kholomo hu fanela u vhana fhungo ḽa u tsheka uri hu sa swike hune ha huvhadziwa kholomo kha rambo ḽa yo ḽa ṱhoho so zwivha zwi zwa ndeme uri hu wanalee muthu ane avha na tshipirioni tsha u shumisa hoyo mutshini uri hu sa swike hune kholomo iyo ya huvhadziwa.

U ḓivha zwithu zwa mvelele ndi zwa ndeme ngauri zwi thusa na kha uri musi hu tshi ḓoḓa zwifhinga zwa ma gomelelo vhathu vha ḓo kona u ḓivha uri zwiḽiwa zwi ṱoḓisiwa hani sa vhunga zwo vha zwi tshi ṱoḓeswa nga iyo nḓila zwifhinga zwa kale hezwi zwinga thusa uri vhathu vha kone u ḓivha mazwimele tshaka dza zwiḽiwa tshaka dza zwizwimiwa na tshaka dza ku zwimela na zwimima zwezwi shumiwaho nga henetsho tshifhinga zwinga thusa kha u tsireledza na kha uri zwiḽiwa zwi sa vhe kha sia ḽine zwine zwa ngavha zwi si tsha wanala na u thusa kale zwiḽiwa zwa mutakalo zwi bvaho ḓakani.